Nṋe ndi vhona waini dzi na mannḓa a u mannḓafhadza ikonomi ya Afurika Tshipembe, ngauri dzi ya rumelwa nnḓa kha maṅwe mashango. Hu ya dovha ha sikwa mishumo, dzi ya dovha dza kokodzela vha shavhi ndi tshiri vha shavhi ndi vha ndi khou amba vha endela mashango.

Mavu a anzela u kovhekanywa nga u to rengiswa, zwine zwa sia vhathu vha tshi kho fhedza vha tshi khou kiḽeima tshelede dzine ra dzi vhidza uri ndi tshelede dza mbilo ya mavu. Mavu a tshi kovhekanywa hu vha hu khou itela u ṱavha zwithu zwine zwa nga mibomo, zwithu zwine zwa nga dzi tie, zwithu zwine zwa nga miroho na mitshelo zwithu zwo yaho nga u fhambanana.

zwiḽiwa zwi re na pfhushi fhano Afrika Tshipembe zwi vha zwo to limiwa.

Musi hu na gomelelo vhuponi vhuponi ha hashu, kana miḓalo vhathu nga maanḓa vho vhathu vha re na dzi bulasi vhathu vhane vha lima. Vha ya fhelelwa nga maanḓa vhapfa vha si na nungo ngori, musi hu na gomelelo hu vha hu sina maḓi zwimelwa zwi nga si kone u mela zwine zwa sia hu tshi khou tshinyalelwa zwimela. Namusi huna miḓalo vho ramabindu na vhalimi vha pfa vha na mbilahelo musi vho lima hada miḓalo ngori zwimelwa zwavho zwe vha ṱavha zwi sala zwi tshi vho kumbiwa nga miḓalo.

Vhalimi vha mahayani vha tikedza ikonomi ya Afurika Tshipembe nga u lima zwithu zwoyaho nga u fhambana. Vhaṅwe ni wana vha tshi kho lima miroho i nonga dzi khavhishi, i nonga mitshaina, i nonga sipinashi zwine zwa fhirisa hezwo zwithu vha tshi kho zwisa mashophoni uri zwi rengiwe zwine zwa ita uri Afrika ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe i vhonale i ya khwiṋe nga nṱhani ha vhalimi vha mahayani ngori vha kho kona u isa zwimelwa zwavho mashophoni.

Uri u kone u vhona uri zwiḽiwa zwau zwi na zwifuwo zwau zwi na mutakalo, ndi musi zwi na dzangalelo ḽa zwiḽiwa ndi musi ku vhonele mbonela ku .

Uri u kone u vhona uri zwifuwo zwau zwi na mutakalo, ndi musi zwi na dzangalelo dza zwiḽiwa zwi tshiḽa zwiḽiwa zwisina thaidzo. Ndi musi zwi tshi vhonala zwitshi penya, mikumba yazwo i tshi penya, hu sina khakhathi khazwo ndi musi malatwa a vho azwo a tshivha a vhuḓi hu sina u omelwa. Uri u kone u vhona uri zwifuwo zwau a zwina mutakalo ndi musi zwi tshi balela zwi tshi balela u ḽa zwi tshi sokou twa zwi tshi lila zwi tshi ḽuza na weithi.

Zwine nda ḓivha nga ha mavu a fhano Afrika Tshipembe ndi ḓivha zwa uri muthu u tea a thoma o wana thendelo, kha sia ḽa mavu a fhano Afrika Tshipembe. Muthu haiti tshine apfha a tshi funa or muthu ha soko lima or muthu ha si to ha tei u soko thoma u soko u gwa a si na thendelo fhano Afrika Tshipembe.

Nḓila dzine vhathu vha dzi shumisa u thivhela malwadze kha zwifuwo tsha u thoma ndi dzi ṋea zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo, tsha vhuvhili ndi u dzi fha maḓi o kunaho maḓi a sina mashika a u ṅwa, tsha vhuraru ndi dzi dzudza fhethu ho nakaho fhethu hune ahuna mashika. Tsha vhuṋa ndi u dzi hayela u dzi ṱhavha dzi dzhegiseni dzo yaho nga u fhambana na u thivhela u hayela malwadze tsha vhuṋa ndi u bvisa malatwa a zwo ha dzula hu kiḽini.

Nḓila dza u thivhela malwadze kha zwifuwo ndi u dzi ṋea zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo, zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi ndi u dzi ṋea maḓi o kunaho maḓi a si na mashika, ndi u dzi dzudza fhethu ho kunaho fhethu hu sina mashika fhethu hune havha na vhududo, fhethu hune ha vha na mutakalo ndi u dzi hayelwa u dzi hayela ndi kho amba u dzi ṱhavha dzi dzhekiseni u itela u thivhela malwadze.

Tshine tsha vha hone ndi nga si pandele vhashumi vhe nda vha thola ngori ndi tshi khou vha pandela zwi khou sia zwitshi kho vhanga vhushayi khavho ngori vha ḓovha vha tshi kho balelwa u dzhenisa masheleni, tshine nṋe nda nda nga ita ndo vha ṋea ngudo na u vha sumbedzisa uri drone i shumisiswa hani.

Ndi londa hani uri ndi zwifhio zwifhio zwo ṱhavheliwa nahone lini, ndi zwilonda ngo zwi ṅwala fhasi ngo u maka redzhisṱara yanga uri ndi kone u ḓivha zwa uri ndi zwifhio zwifuwo zwo ṱhavheliwa nahone uri ndi zwifhio zwifuwo zwine zwa kho yo u ṱhavheliwa nga heḽi ḓuvha.

Zwikili zwine vhaswa vhanga zwi guda kana u thusa kha u lima ha muṱa, ndi musi vha tshi khou dalela mamaga ane a ita zwa vhulimi sa tsumbo vho ra hu na vho rabulasi vhanzhi fhano Afurika Tshipembe vhane vha ita zwa vhulimi so ndi zwikili zwinzhi zwine vhathu vhaswa vha nga guda nga khavho.

Nṋe ndi vhona uri ngade idzi shela hani mulenzhe kha tsireledzo ya zwiḽiwa na vhuḓifari ha tshitshavha. Ngade hedzi dzi ṱavha miroho na mitshelo ine yavha ya vhuḓi ine yavha fureshe, ine a i na dzikhemikhala zwine zwa dovha zwavha zwi zwavhuḓi ngauri vhathu vha ḓo kona u ḽa miroho i ne ya vha na mitshelo ine ya vha ya vha na pfhushi.

Nṋe ndi vhona zwithu zwine zwa vhulaya ndimo ya muroho vhuponi ha hashu hu ṱhahelelo ya maḓi, u sa vha na maḓi vhuponi ha hashu ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa kho ita zwori ndimo ya miroho i wane itshi kho vhulahea ngori maḓi ndi a ndeme ro sedza kha sia ḽa miroho.

Nṋe ndi vhona ndimo ya miroho vhuponi hashu itshi kho i tshi kho vhulaiwa nga nṱhani ha u sa vha na maḓi. U vha u vha na maḓi vhuponi ha hashu ndi zwithu zwa ndeme nga mannḓa ngauri hu si na maḓi zwi ita uri na vhathu vhane vha lima vha wane vha tshi kho ṱahela nga maḓi zwine zwa sia ndimo ya miroho i tshi khou tshinyala itshi kho vhulaya ngori hu sina maḓi a hu na zwa uri ndimo iye phanḓa.

Nṋe ndi tshi kho to sedza nga kuvhonele kwanga ndi vhona madamu a tshi tamba tshikhala tshihulu, kha vhalimi ngauri ayo madamu a ya kona u vhulunga maḓi a ne a fhedza a tshi kho thusa vhalimi sa ezwi ri tshi wana uri ri a wana ri tshi khou ṱahelelwa nga maḓi lwa tshifhinga tshilapfhu wa sedza wana uri na mvula dzi vha dzi soko to na zwavhuḓi. So madamu hayo a ṱamba mushumo wa ndeme nga maanḓa ngori a kone u vhulunga maḓi lwa tshifhinga tshilapfhu lune na vhalimi vha pfa vha si na thaidzo musi mvula dzi sokou na.

Nṋe ndi vhona AI itshi shuma ḽa vhulimi ngori ndi yone ine ya ita zwori i fhungudze mitengo ya zwithu zwine vha ḓo vhalimi vha zwi shumisa musi vha tshi kho lima i dovha ya ita zwa uri vhalimi vha ḓi wane vha fhethu hune ho tsireledzeaho hune ha kone u limea.

Ṋama dzine dza tea u itiwa mukoki, tsho thoma ri nga sedza kha ṋama ya kholomo, ṋama ya mbudzi, ṋama ya nngu na ṋama ya nguluvhe. Ngauri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a ḓura ri khou sedza ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe nga maanḓa ro sedza ṋama ya kholomo ṋama ya kholomo ndi yone ine ya kho ḓuresa zwino arali ra ḓi wana i tshi khou itiwa mikoki ndi yone ine ya ḓo fhungudza fhungudza mitengo ya ṋama ya kholomo ngori vhathu vhanzhi vha ḓo kona u swikelela u renga eyo mikoki.

Tsha u thoma ndi nga thoma no u vhudzisa muṋe wa bulasi uri ndi ngani a tshi khou ṱanganyisa mishi mitshelo, yo siṋaho na mitshelo ya vhuḓi uri ivhe fhethu nthihi. Zwono tevhela ndi nga dzhia maga o tendelwaho uri ndi wane ndi tshi khou imisa eyo bulasi kha u maga mitshelo ngauri i khou ṱanganyisa mitshelo yo siṋaho na mitshelo ya vhuḓi zwine zwa sia matshilo a vhathu a khomboni.

Nḓila mbili dzine nda shumisa ndi u i bika ngo to i vholomisa ndo u itela uri ndi sevhe ngayo, tsha vhuvhili ndi u i tshetshelela nda i ṱanganyisa na mayonasi zwine zwa sala i tshi khou vha saḽadi.

Zwimela zwine zwa tea u ṱavhiwa vhuria ndi sipinatshi, mutshaina, burokhoḽi.

vhalimi vha tea u dzhiela nzhele siani ḽa khalaṅwaha uri ndi khalaṅwaha ifhio ine vha tea u ṱavha zwimela zwavho.

Nṋe ndi vhona uri ṋie dzi tshi omisiwa hu vha hu khou itela uri dzi songo siṋa ho itela dzi bakhitheria uri dzi songo mela khadzo, na uri dzi vhe dzule tshifhinga tshilapfhu.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho ṅwa waini, tshenzhemo ine nda nga yi amba nga waini ndi ya uri waini ndi ya vhuḓi ende waini dzo ya nga u fhambana. Vhuṅwe ha vhathu ri tshi ṅwa waini ri vha ri tshi khou itela u takala, vhaṅwe ri vha ri khou nyanga u pfha uri ndi tshaka ifhio ya waini, huṅwe ri vha ri khou nyanga u pfha muḓifho une ra u pfha musi ri tshi khou ṅwa waini.

Kiwi ndi ya kiwi ndi ya vhuḓi nga mannḓa, kiwi i shuma uri fha vithamini C i dovha ya ita no u tikedza masole a muvhili i dovha na u thusedza kha tsukanyo ya thumbuni.

Nṋe ndi vhona uri musi hu tshi ṱhavheliwa zwifuwo, vhalimi vhaṱuku vha tea u dzwudzwa fhasi vha funziwa ngaha u ṱhavhelwa ha zwifuwo uri vha kone u ḓivha vhundeme ha uri musi zwifuwo zwi tshi khou ṱhavhelwa hu vha hu tshi khou iteliwa mini.

Mushumo wa maafukhada, mushumo wa maafukhada u shuma musi hu tshi khou bakiwa, musi hu tshi khou itiwa dzi sendiwitshi, musi hu tshi khou itiwa zwiḓolo zwa khofheni na zwiḓolo zwa mavhudzi.

Zwiimo zwine zwo ḓowelea zwone zwine zwa netshedzwa vhashumi vha bulasi ndi zwithu zwine zwa nga madennde zwiṅwe hafhu ndi dzi RDP.

Vhatholi vhane vha nga ita ndi u reya zwifhinga uri mutholiwa wavho u tea u bva nga tshifhinga ḓe?

Zwine vha nga ita ndi u fhaṱela vhalimi zwi makete zwine vha nga rengisela khazwo.

Ee, zwine ra ita ri a kovhekana zwishumiswa zwa vhulimi ngori zwishumiswa zwi khou ḓura so ndi na dzembe ndi a fha muṅwe a lima.

Mukapu une nda u takalela u ḽa nga matsheloni ndi mukapu wa, wa mutuku ndi u funa ngauri u a ḓifha. Zwine zwa itiwa nga mukapu oyu hu shumisiwa mavhele a lovheiwa ha kona u itiwa mukapu.

Zwine wa tea u ita musi mutsho wo u humisela murahu ndi u lindela hu tshi vha na mutsho wa vhuḓi ngori wa ṱwela u tshi kho kombetshedza zwi fhedza zwi kho tshinya zwimela zwau.

U sa tsireledzea ha zwiḽiwa musi zwo ṱuṱuwedziwa nga kilimi zwi ita zwori vhathu vha balelwe u kona u wana zwiḽiwa zwa re na pfhushi zwiḽiwa zwi ngaho miroho.

Ndi zwa ndeme nga mannḓa ngauri ndi vhathu vhanzhi vhane a vha koni u swikelela u ya ḓoroboni u ya u renga zwithu zwino arali u na mimakete tsini zwi a leludza kha vhathu.

Ri shumisa zwime, thekhinoḽodzhi yo fhambananaho hu u itela u khwinifhadza zwimela zwau zwi dovha zwa thusa zwimela ezwo zwi aluwe zwi zwavhuḓi na zwo uri vhaṅwe vhathu vha kone u ḓivha zwa uri u kho lima mini.

Ṱhoḓea dza mulayo dzine dza vha hone ndi dza uri mushumi u tea u ḓisa mabammbiri o teaho musi hu tshi kho itela uri a awele musi mushumi a tshi kho shuma u tea u ḓivha zwa uri ha tei u shuma awara dza no paḓa malo musi a sa kho awela.

Zwine nda ita ndi uri zwibveledzwa zwanga zwi swike kha makete nga tshifhinga ndi ha uri tshifhinga tsha musi hu tshi khou kaniwa ndi a maker sure uri zwoṱhe zwithu zwi vhe nga ngona hu u itela uri zwi swike makete nga tshifhinga.

U sa wana pfhushi fhethu ho kwameaho nga tshanduko ya kiḽimu zwi ita zwori vhathu ha wane vha tshi khou lwala vha tshi khou lwala malwadze o fhambananaho ngauri vha vha si kho kona u wana zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi.

Nṋe ndi vhona uri vhurotho ho ḓalaho grow hu na mutakalo ngauri grow i a thusedza musi hu na tsukanyo ya zwiḽiwa thumbuni.

Mushumo une wa itwa nga thendelo dza mushumo kha u vhona uri mushumo wa bulasini wo tsireledzea ndi musi wo wana dzanganyo ḽine ḽa ḓo thusedza na u tsireledza vhashumi bulasini.

Zwine ra wana khaedu yayo musi zwimela zwi tshi kho aluwa ndi musi zwimela ezwo zwi tshi kho thoma u ḽiwa nga zwikhokhonono zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri ri sa kone u to wana zwavhuḓi khano ya vhuḓi.

U ḓura ha ha vhutshilo ha mahayani zwi ṱuṱuwedza ri miholo yavho i vhe ya nṱha ngauri zwithu zwi vha zwi kho ḓura nga mannḓa ngori vha holeliwa tshede ṱhukhu ndi hezwi zwine zwa ḓo sia vha tshi balelwa na u renga zwiḽiwa na dziṅwe tshumedzo dza miḓini yavho.

Vhashumi vha nga ita uri hu vhe na milayo vha tea nwala fhasi zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea hu u itela uri na vhatholiwa vha tevhedzele milayo ya mitheyo hanefho mishumoni.

Ndi vhugudi, ndi vhugudisi ha mbalo ha dovha ha vha na vhugudisi ha vhuambeli ha vhalimi.

Ee, vhuponi ha hashu ri a kona u lima phonḓa nahone ri dzi lima nga khalaṅwaha ya tshilimo.

Wa mavu kana kha muṱavha nda ḓuvha ḽa u ṱavha ndi wavhuḓi ngauri zwo ita uri na mbeu i bvelele zwavhuḓi.

Zwiṱirathedzhi zwine zwashu imisiwa ri nga shumisa zwiṱirathedzhi zwa fhungudza mavu, zwiṱirathedzhi zwa u shumisa thekinolodzhi, zwiṱirathedzhi zwa u shumisa mvula zwavhuḓi.

Mufuda une ra u shumi u vhulunga maḓi ndi u kelela maḓi a dzula a hone ri nga kelela maḓi kha dziḓiromu ri nga kelea maḓi kha mafagi, zwiṅwe hafhu zwa u vhulunga maḓi ndi zwa uri ri nga si sokou dzula ri khou vulela maḓi tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Mutakalo wa ṱhoni na ma humbulele mutakalo wa tsireledzo ya muṅwe na muṅwe.

Khaedu ine ra ṱangana nayo musi ro sedzana na vhashumi vha fukufhedzeaho ndi ya uri a u koni u vha kaidza musi vho khakha navho vha ya balelwa u isa mushumo wavho phanḓa.

zwikhala zwa pfunzo zwine zwa kwama bulasini ndi zwikhala zwa mulima ndi zwikhala zwa ngoḓaho mbalo ndi zwikhala zwanga ha zwimela

U shuma ha khalaṅwaha zwi kwama kutshilele ngauri vhathu vha a kona u ḓivha zwauri eyi khalaṅwaha ri tea u ṱavha zwimelwa zwifhio ndi ifhio khalaṅwaha ine a ri tei u ṱavha.

Ndi zwa ndeme nga mannḓa ngauri vhafumakadzi ndi vhone thikho vha tea u tikedziwa zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhulimi.

Zwi vha kwama kha vhutshilo ngauri zwi ita zwa uri vha si vhe na mutakalo ende u sa vha na mutakalo zwi ita uri muthu a dzulele avhe a tshi khou lwala.

Zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga ndi u ṱavha miroho i ngaho mitshaina, dzikherotsi na sipinashi.

Zwi ita uri vhathu vha ḓi wane vha na zwikili nga mannḓa zwa u ṱavha uri vha tea u ḓivha zwa uri vha kho tea u ṱavha mini.

Zwi tsireledze uri zwiliwa zwi sa ṱolwe zwi tshi khou vha na mashika kana zwitzhili.

U thithisea ha kiḽimi zwi fhungudza zwiḽiwa kha pfhushi zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri vhathu vha wane vha na nḓala vha sa kho kona u wana pfhushi ya vhuḓi.

Zwi kwama ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri a si vhathu vhoṱhe vhane vha kho kona u swikelela u renga zwiḽiwa nga ṅwambo wa uri zwiḽiwa zwi vha zwi tshi khou ḓura.

Makhaha ndi ḓivha zwa uri ndi a tou u limiwa a ya a gayiwa zwa sia ri kho kona u wana makhaha.

Vhafumakadzi vha vhane vha ṱangana nazwo musi vha tshi khou lima ndi ha uri vhathu vha a vha nyadza vha fhedza vha songo vha thusa zwiṅwe hafhu vhathu vha ya vha tshinyadza dzindaka dzavho ngori vha ḓivha zwori a nga ḓo amba tshithu ngori avhana mannḓa ngori ndi vhafumakadzi.

Dzi nga ita uri zwithu zwi dzule nga ngona ndi uri vha tea u dzula fhasi vha ambedzana na vha maṅwe mashango hu u itela sisitemu ya zwiḽiwa uri i tshimbile zwavhuḓi.

Zwine wa nga ita uri bulasi yau i sa to ḓi tika nga mannḓa nga mvula ndi u vhorisa maḓi.

Zwine mu, mu, muvhuso wa tea u ita ndi u thola masekhurithi ane a ḓo shuma u tsireledza zwiḽiwa zwine zwa bveledziwa nga nṱhani ha tshanduko ya kiḽima.

Mithenga ai laṱiwi ngori ndi ya ndeme i vha i kho dovha futhi ya shumisiwa.

Zwi dzhia tshifhinga hanefho ubva kha fifteen minetse uya kha thirty minetse, nahone uri khuhu yo thuvhiwa zwavhuḓi u zwivhona nge yavha isi tshena mathenga i clean.

Lukanda lu vheiwa fhethu ha khuḽu, fhethu hune ahuna mufhiso fhethu hu rothololeaho.

Sa tsumbo vhaṅwe vha shumisa vhaṅwe vha dzi shumisa musi vha tshi khou vhumba dzi ngoma.

A shumiswa u lovhea khuhu ine ya khou tea u ṱhuvhiwa, ndi zwa ndeme ngauri khuhu i nga si ṱhuvhiwe nga maḓi au rothola ende maḓi a hone ha tei u fhisesa hu u itela uri lukanda lusa ṋuruwe.

Mafhi a vheiwa fhethu ho tsireledzeaho, fhethu hune ha savhe na mufhiso ngau to ralo.

Vhathu vhane vha khou ṱhavha vhatea vho ambara zwiambaro, hu itela u ḓitsireledza uri vha savhe na mafuvhalo.

Ee huna miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila, sa tsumbo ri nga ṋea vhathu vha vhanna vhathu vha vhanna ndi vhone vhane vha vha na vhutsila khau ṱanzwa lukanda na u bvisa mukumba.

Ee ee nga maanḓa mukumba uri lukanda lu bviseswa badi musanda.

Ee huna zwifhinga zwo khetheaho musi hu tshi itiwa vhuṱambo vhu ngaho namusi ri tshi khou vheiwa vhuhosi ṋamusi huna minyanya.

Miṱa ine nda dzula hone vha ṱhukhula khuhu nga zwanḓa vha dzi ṱhuvha nga zwanḓa, nṋe ndi vhona zwa khwiṋe ndi u shumisa zwanḓa.

Ee nṋe ndi ḓivha muthu ane a shuma u rengisa makumba a zwifuwo, ndi vhona zwi zwavhuḓi nga maanḓa ngauri uvha a khou ḓi itela tshelede ende vhathu vhanzhi vha ya funa makumba a zwifuwo.

Musi hu tshi bvisiwa lukanda lwa mbudzi kana nngu hu shumiswa tshireza kana lufhanga u bvisa olo lukanda.

Maitele au hama ndi musi hu tshi kho hamiwa mbudzi kana u hamiwa kholomo hu itela mafhi.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ṱhukhula khuhu ndi tshi khou ṱhuvha khuhu ndovha ndi tshi khou shumisa maḓi o fhisa nda i lovhea nga ngomu nda kona ui ṱhuvha ndo vhona hu zwone zwithu zwo leluwaho.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou vhulaya zwifuwo nga maanḓa zwithu zwine nda zwikona ndi u vhulaya khuhu ndi zwone zwithu zwine zwavha simple u fhirisa zwiṅwe zwifuwo.

Nḓila dza sialala dzine dza shumisa u vhulaya zwifuwo vhuponi hahashu vhathu vhanzhi vha shumisesa vhathu vha vhanna uri huvhe vhone vhane vha vhulaya zwifuwo ezwo.

Vha i vheya firidzhini hu itela uri isa tshinyale namusi vha tshi i rengise ivhe i kha ḓivha yavhuḓi.

Maga a tsireledzo ndi a uri vhathu vhane vha khou vhulaya ezwo zwifuwo vha tea uvha vho ḓi tsireledza.

Zwine vha ṱangana nazwo musi vha tshi khou hama ndi musi eyo kholomo kana mbudzi i sina mafhi manzhi ane vha khou a ṱoḓa.

Nḓila dzine dza ḓa musi hutshi khou ṱhukhulwa khuhu ndi zwa uri zwi a vhanga malwadze zwine vhathu vha nga ita ndi zwauri vha songo dzulela u sokou ṱhukhula khuhu.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi dza uri zwifuwo ezwo zwi vha zwi zwihulwane zwi vha zwina mannḓa zwine zwia konḓa uri vha zwi vhulaye.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi zwa uri zwifuwo zwi ngaho kholomo ndi zwivha zwi zwihulwane, futhi zwia konḓa uri mukumba u tou ubva hu ṱoḓea mannḓa manzhi.

Muga une vha u dzhia ndi ya uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhavha vha khou tshi shumisa tshi tovha tshi kiḽini na vhone vhaṋe vhabva vha kiḽini.

Ndi musi hu tshi khou itiwa thivhula nga vhathu vha musanda huya vhulawa zwifuwo zwine zwanga kholomo, malofha a kholomo a tea u shuluwa.

Ndi vhugudisi ha agriculture ine i kwamanaho nazwa zwifuwo.

Muthu ane a tea u ṱanzwa lukanda u tea ovha ozwi gudela hu itela uri lukanda lu sa tshinyadzee.

Ri shumisa zwine zwa shumiswa u bvisa lukanda kha zwifuwo, ndi zwishumiswa zwi ngaho maḓi au fhisa, zwireza na dziphanga.

Zwishumiswa zwine zwa shumiswa musi hu tshi khou hamiwa, ndi magiḽafu a kiḽini nazwi ravha zwine vhathu vha ḓo hamela khazwo.

Zwo fhambana ngauri kha khuhu ni bvisa lukanda nga zwanḓa ni tshi kho to ṱhuvha, ngeno kha zwifuwo zwau mama zwingaho kholomo vha shumisa zwishumiswa zwi ngaho dzi phanga na zwireza.

Zwo zwo shanduka nga mannḓa ngauri kale hovha hu sina zwithu zwingaho dzi firidzhi ṋamusi ho novha na zwithu zwo nonga dzi firidzhi, hune vha tshi fhedza u ita mafhi ayo vha a vhea dzi firidzhini u itela uri a sa tshinyale.

U ṱhukhula khuhu zwi nga dzhia tshifhinga u bva kha fifteen minetse uya kha thirteen minetse, nahone u zwi shuma wo vhiliswa maḓi ya lovheiwa dzi khuhu hedzo dza bvisiwa uri dzi sa ṋuriwe lukanda vhathu vha kone u ṱhuvha.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa u bveledza ha mafhi ngauri mafhi ndi tshiṅwe tsha tshithu tshine tsha wela kha zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi.

Vha ṅwala fhasi zwoṱhe zwifuwo zwine zwa kho tea u ṱhavhiwa uri zwi savha khakhise.

Vha hama mafhi avho kha kholomo na mbudzi nga murahu ha miṅwedzi miraru tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Nga ua vhea fhethu ho tsireledzeaho fhethu hune ha saḓo dzhenaho zwitzhili.

Vhathu vha funa u hama nga zwanḓa, kana mutshini nṋe ndi vhona uri vhathu vha funa u hama nga mitshini ngauri mitshini ndi yone i leludzaho.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou hama, nṋe ndi vhona uri zwifuwo zwivha zwo ḓigeḓa zwi sina thaidzo musi zwi tshi khou hamiwa mafhi.

Ee nṋe ndi vhona huna mbilaelo na vhuḓifari malugana nau vhulaya ha zwifuwo, ngauri huvha zwifuwo zwivha zwi tshi khou fhela ende zwivha zwi si zwavhuḓi vho utshi kho to vhulaya zwifuwo.

Nṋe tshine nda funa tshone ndi nga funa u dzula hanefho hu itela nau vhulunga masheleni au tsa ndi tshi gonya.